Wonke amakhasimende asebenza i-ephu, i-ephu yasebhange, ngachubeka ukuyisebenzisa ngoba incane.

Kungakunikeza ukuthula engqondweni, ukulondeka kwezimali nokuvikela othandekayo.

Izinyathelo abangazithatha, ukuhlehlisa usuku, kuze kulungiswe umshwarensi.

Ukuze akwazi ukukhokhela izindleko zebhizinisi, naye makahambe aye ku-personal loan ayothola usizo lemali.

Owami umbono, angivumelani ukuthi ngibe ne-credit card, ngoba azokwenzela izidingo ezingekho.

Ukuba nomntwana, yebo, kungazibeka kabusha izidingo zomshorensi wezempilo. Incubo ongenza iyincumo kunqubomgomo yami.

Umshwalense womngcwabo, imilayezo ebalulekile ongayicindezela ukuze abanikazi bamapholisi baconde isikhathi sokulinda.

Yonke komshwalensi womngcwabo, inzuzo ezingaba khona nezincinamba zokulinda, eside noma esifishane.

Cwaninga futhi ucoce nezihloko ezahlukene zezinkampani ze-medical aid. Ayinamandla azo kanye futhi nezicathaniswa kanjani.

Umshwarensi womngcwabo ungabuza mayelana okungenzeka noma ukuhociswa.

Inzuzo ye-UIF ngaphambilini, ngake ngabuza ngoba ngangicoshwe ngingazi isizathu.

Kubalulekile ngokuba ibhange alenzi inzuzo kumholo wakhe omncane.

Ibhizinisi elincane lidinga i-credit card. Kufuneka i-ID, phone number, i-address yala uhlala khona.

Yebo, ngake ngazama, ngake ngaba nalo.

Bomshwarensi bacwaninga izikhathi zokulinda zabahlinzeki bomshwarensi abahlukahlukene, nomthetho izindlela zenza ukuthi.

Umngani wami, ngingamluleka ngomshorensi nxa angashayisa ngemoto, iyakwazi ukumlekelela angabi nezindleko eziningi, noma yena uma angashayisa omunye, nanoma angavelela yingozi nje, ukulimala. Umshorense uyakwazi ukuthi ukusize.

Bekumele, umakhelwane wami bekumele abomshorensi bamcacisele ukuthi, kuya ngokuthi imoto le eyakhe, noma eyomsebenzi, nokuthi imoto injini yayo, kumele bamcacisele ngesimo semoto.

Ukudiliza emsebenzini. Uma ufuna ukuthola umhlomulo we-UIF, kufuze ukuthi wazi ukuthi i-UIF yokukhokhela imali engakanani and then ukwazi ukusebenza ekudilizeni kwakho.

Nginayo i-credit, kodwa ngibona kungenasidingo sokuthi ngayithatha ngingazi ukuthi ngiyithathela, okwamanje anginasidingo semali.